Ndicinga ukuba iikampani, iinkampani ezininzi zisebenzisa ii-chat bots ukuze abantu bukhawuleziswe bafumane uncedo abaludingayo. Bakwazi ukubuza imibuzo abadinga ukuyibuza iphenduleke ngokukhawuleza.

Zikhona iikhampani ezisasaza iindaba ezingebobuxoki ukuze ndifumane iindaba ezizizo ndiye ndikhangele amagama ekhampani ezithembekeleyo ngokukhupha iindaba ezizizo.

Bendinokubhala ngebhola yombhoxo nebhola ekhatywayo ngoba ixesha elininzi ibhola ekhatywayo nebhola yombhoxo zizo endizibukelayo nendizithandayo. Nabantu endihlala nabo bayathanda ubukela zona.

Akubi mnandi ngoba ngamanye amaxesha akubikho nale mali yokuthenga idatha. Loo nto yenza kube nzima ukusebenzisa amakhasi onxibelelwano.

Ewe, ndiyayisebenzisa ukufunda iindaba zamvanje. Kubalulekile ukuba umntu ayazi indawo ahlala kuyo nezinto ezenzekayo kwilizwe ahlala kulo.

Ngamanye amaxesha kuyachana okumkelwa ngumbane ngoba kunamaxesha okuba ulibale ukutshaja irutha ze amke umbane, umzekelo phambi kwexesha abelimiselwe ukuba uza kumka ngalo, kube nzima ukusebenzisa iWi-Fi ngenxa yokuba khange ndikwazi ukuyitshaja.

Kukuba iikhampani ziphuhlise amaxabiso edatha ukuze wonke umntu akwazi ukuyithenga ukuze ifikelele, ifikeleleke kuye wonke umntu ohlala eMzantsi Afrika.

Xa ufuna ukwenza i-voice note ucinezela kulaa ndawo ine-microphone ezantsi ekoneni, ngasekhohlo, uthethe yonke le nto ofuna uyithetha. Wandule ususe umnwe, ihambe iye kulo mntu ofuna iye kuye.

Amaxesha atshintshile yaye ndiyacinga nabantu ababi nalo ixesha lokufunda amaphephandaba. Amaxesha esiphila kuwo iindaba abantu abaninzi bazifunda efowunini ngoba kuba besonqena ukuthenga amaphepha .